Dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba lebaneng le tsona, ke go fetoga ga loapi, tlelaemete e e bakang dipula tsa morwalela tse di senyang mmu le dijalo tsa maungo, le ditshenekegi tse di fofang tse di bodisang maungo, le maemo a ko tlase, a go baya maungo gore a seke a bola.

Di-college le diyunibesithi tsa temothuo, di ruta baithuti le balemirui ka mosola wa go tlhokomela temothuo, le go sireletsa go tlhokega ga dijo mo setšhabeng, le gore temothuo e ka tlhabololwa jang.

Mo merogong e e ijalang kwa nageng, ke itse morogo wa thepe. Mme morago e e jadiwang, ke itse morogo wa spinach-e, makwele, ditamati le lephutsi.

Tiriso ya dikhuti tsa metsi, e ka thusa thata go baya metsi gore fa tlhokagalo ya metsi e fitlha, re seke ra tshwarana le mathata. Mme metsi a teng, a dule a tlhatswiwa gore a seke a nna leswe, a seke a fetola le tlelaemete.

Nka reka digwete, gonne di thusa go tlhatswa matlho. Makwele, gonne a na le setatšhe, lephutshi le beetroot-o gonne e thusa madi.

Rooibos-e e dirisiwa jaaka setlhare, go fokotsa mathata a tlhaloganyo. Gape e dirisiwa jaaka teye, gonne e sireletsa masole a mmele. Mme mo sesepeng go sireletsa letlalo.

Temothuo e e potlana, e thusa ikonomi ka go fokotsa botlhokatiro, ebile gape e fokotsa tlhokagalo ya dijo mo motseng. Mme dikgwetlho tsa teng, ke gore didiriswa tsa teng di lekanyeditswe, le go nna mo kotsing ya go fetoga ga tlelaemete, le lerole le le falatsang dikotla tsa mmu.

Thekenoloji, e ka nna le seabe mo go ntshiweng ga letlalo la diphologolo, jaaka go fokotsa tlhwatlhwa, le tsela e diphologolo di tlhabiwang ka teng, ebile e sireletsegile.

Dikgwetlho tse balemirui ba dikgomo ba nama ba lebaneng le tsone, ke go tlhoka didiriswa tsa go tlhokomela dikgomo le go di sireletsa kgatlhanong le malwetse, le gore di seka di a tswalelwa kwa nageng. Ebile gape, ke bosenyi jo bo tseneletseng jwa go utswiwa ga dikgomo mo nageng, le go tlhoka lefelo le le phepa ko dikgomo di ka jang le go nwa metsi teng. Mme go ka tokafatsa seno, ke go sireletsa dikgomo ka go di tlhaba lemao la tshireletso, go se ditlhakane le diphologolo tse dingwe, go fokotsa tshwaetso ya malwetse a diphologolo. Mme le go thatafatsa gore dikgomo di je dijo tse di dikotla ebile di le phepa, le go tla ka leano le le tsepameng la go pana ga dikgomo. Mme fa o reka dikgomo, o reke ko morekisang o tshepagalang.

Dithoro le mabele di na le seabe se se tona mo temothuong, gonne ke tsone bontsi di tsenyang letseno le go tsholetsa ikonomi, ebile di fokotsa le go tlhokega ga dijo. Gape ke gore di humile ka dikotla, jaaka protein-e, di-vitamin-e le di-mineral-e, ebile di fokotsa le tshwaetsego ya malwetse, jaaka bo sukiri le kankere.

Ke le rrapolase, nka itsise borrapolase ba bangwe mo motseng, ebile ke leletse le go itsisi dikantoro tsa temothuo ka bolwetsi jo. Ke ba bolelele ka botlalo gore ke dikgomo di fe tsaka tse di tshwaetsegileng, ebile di kae, le lefelo le ke nnang kwa go lone. Ebile gore ba ka dira jang, go efoga gore diphologolo tsa bone di tshwaetsege, gore ba seka ba di letlelela gore di tswele kwa ntle, le go tlala-tlala go efoga go tshwaetsega ga bolwetsi jo.

Fa ne ke ka nna le temothuo, ke ne ke ya go jala maungo jaaka namune le panana, gonne di na le vitamin C le iron-e e ntsi e e lwantshang malwetse.

Go fetoga ga tlelaemete go ka ama temothuo. Go ka baka letsatsi le le fisang thata, le le ka bolayang dijalo, kgotsa pula ya morwalela eo e ka senyang dijalo, and-e seo se ka baka go tlhokagala ga dijo mo lefatsheng, ka ntlha ya mmu yo o sa kgoneng go lema.

E tokafatsa ntshokuno ka go oketsa masimo, ebile bontsi diruiwa le dijo tsa maitirelo ga di tshwaetsege bonolo ke malwetsi. Gape bontsi jwa dijalo tsa maitirelo di kgona go tshela le fa lefatshe le omme, gape diruiwa le dijalo tsa maitirelo di oketsa bontsi kgotsa go se tlhokege, kgotsa go se tlhaelege ga dijo.

Maungo le merogo di farologana jaana, maungo bontsi a na le botshe, mme merogo gantsi e botlha, mme e a jega. Fa nka jala kgotsa ka nna le temothuo, nka jala merogo jaaka spinach-e, makwele le khabetšhe.

Ke ithutile gore rooibos-e e ntshiwa ka leruo, go tokafatsa mmu le go kgaola tikologo ya malwetsi.

Dingwe tsa maungo a a jalwang thata mo lefatsheng, ke panana, gonne e na le iron-e, le apole, le pear-e, le namune gonne di na le vitamin C, e e alafang sehuba.

Go tlhomamisa gore ke jala rooibos-e ya ka sentle, ke ya go e lema mo mmu o o siameng wa pH, magareng ga five comma five le five comma six, le mo tikologong ya mariga le selemo se se siameng.

Ke a go mmotsa dipotso gore, goreng go ntshiwa matlalo a diphologolo le gore go ntshiwa jang matlalo a diphologolo. A gone go sireletsegile kgotsa go mo molaong go dira jalo.

Diphologolo tse di gamiwang ke dikgomo le dipodi. Mme fa o di gama go tshwanetse go di hapa mo maotong, mme o di hape sentle, o sa di utlwisi botlhoko, gore o kgone go di gama.

Ke ne ke tla aga dikhuti tsa metsi a a phepa, go tlhomamisa gore dijalo tsa ka di nna le metsi ka dinako tsotlhe, le fa pula e sa ne.

Ee, diteng dingwao tseo, tse di amanang le go bolawa ga diphologolo. Mme, botlhokwa go di boloka, ke gore goreng e diphologolo di bolaiwa ebile le mosola wa gore di bolailwe ke eng go tswa mo dingwaong tseo.

Melao ya tsa tiro e thusa ditshwanelo tsa badiri, mo go lebelelelang gore a badiri mo ba dirang teng, a go siretsegile ebile a ba duelelwa madi a a lekaneng, le gore a ditshwanelo tsa badiri ga di gatakakwe mo temothuong.

Puso e thusa ba tsa temothuo ka letlole, go ka itshireletsa mo go fetogeng ga tlelaemete le go tokafatsa dikgwebopotlana tsa bone tsa temothuo. Ebile e na le lenaneo le le rutang balemi gore ba ka itshireletsa jang, fa tlelaemete e fetoga.